Motho oo, ntla ba se phoso ka gobane ga re le batho ga re tshwane, ga re di je dijo tse di sa tshwaneng. Le ga motho a tla imema mo tiragalong ya setso, ka nako ya teng motho o, o batla go ithuta ka di setso tsa batho ba bangwe, mare dijo tsa teng a sa di je. Go na le batho ba e leng gore bona ba batla go ithuta ka di setso tsa batho ba bangwe, mare dijo tsa bone ga ba batle go di ja or dijo tsa teng ga di ba tseye sentle.

Dijo tse di re jang thata ka setso sa rona ke malamogodu, setampa le ting. Dijo tseo ke dijo tse e leng gore re a di dirisa thata mo ditiragalong or-e dilo tsa rona tsa setso, dijo tseo ee, ke nnete ke itse go di apaya tsone tsotlhe.

Sone kgang eo, ga e thuse ka nix ka gobane dilo tse dintsi tse di diragalang mo ditoropong, ke dilo tse di diragalang maponesa a ntse a le teng mo toropong. Le gore ba ba dirang bo poo ba tshwara batho poo ba ba senyang mo toropong, ba berekisana le one maponesa ao. So, ga go thuse gore maponesa ao a nne teng mo toropong ka gobane ba berekisana le bone tseo tse di senyang mo gareng ga toropo.

Gore dilo tseo di kgone gore o senyegelwe mo toropong ka thekenoloji e nne teng, ke gore go diragalang gore batho ba ba ngata jaaka o rekang mo di-shop-ong go na le bo di-camera so ba go shebile ditsotsi tsa gore o reka jang, o phela jang, o go ga bokae, le gore batho ba ngata ba kgona go go sheba. So, dilo tse di dira gore o sa nna safe-e mo toropong ka gobane di go dira gore batho ba ngata ba go senyetsa ba go latele ko o dulang teng ba kgona le go dira le di-card scamming ka gobane thekenoloji ya nou jaana e kotsi, motho o kgona go clone-a le card ya gago a kgona go goga tšhelete wena o dutse mo 'tlong o se le mo ATM. So, technology e mo toropong nako tse dingwe ga nke e nna safe-e.

Ntlha ya gore re je ko manyalong ke taba gore ko manyalong dijo tsa teng di dila ntse di madi le taba ya gore dijo tse di dirilweng tse, ke dijo tse e le goreng go a bolokwa, go a itumediswa, go itumetswe, that's why ko manyalong re dule re ntse re ja dijo, dijo tsa teng di dula ntse di rothisa madi ka gobane dijo tsa teng ke dijo tse e leng gore ke tsa boitumelo le go kopantsha le di-family tse dingata mo family-eng, gore family e nne nosi. So, dijo tsa teng ga di apeiwa, di apeiwa ka lerato gore batho ba ba nyalang ba kopane. E nne ntho e le gore o a e gopola le gore mo lenyalong e leng teng o gopole gore dijo tse le tsa lenyalo sa di dule di ntse di le monate o di gopole ka metlha e yotlhe.

Rona baTswana ga re apara, basadi ba rona, ba apara mesese ya dishweshwe le tuku. Banna bone ba apara borukgwe le hempe ya seshweshwe or-e ba kgona go apara banna di .

Mo Setswaneng jaaka o kgona go re utlwa, o kgona go re utlwa ka puo, go na le baTswana ba ba tlhagang ko se Zeerust, go na le baTswana puo ya bone ga e tshwane le puo ya batho ba ba tlhagang kwa Klerksdorp. Go na le batho baTswana ba ba dulang ko Potch, Ga ba bue jaaka rona batho ba ba buang mo Klerksdorp gona le baTswana ba ba dulang ko Taung, Setswana sa bone ga se tshwane le sa rona ba mo Klerksdorp, o kgona go bona gore ga motho a bua Setswana le ditiro tsa bone le di siko tsa bone ga di tshwane mare puo re kgona go utlwana gore re baTswana rotlhe mare Setswana ga se tshwane le ka puo ga re tshwane.

Gore o bone batho ba rata go reka dijo ko toropong, ke taba ya gore dijo tsa teng di le taba ya gore di dira gore go nne especially motho a le ko mosebetsing gore a kgone go reka dijo ka bonako. Dijo tsa ko toropong and-e ga o di emele sebaka. Di dira gore le bophelo ba gago bo nne le gore ga o reka dijo especially maybe di-chips or-e nama e diriwa , e apeiwa le gore ga o emelele sebaka. Ke yone e dirang gore batho ba kgone go reka dijo ko toropong, ka gobane le ke nako e khutshwane and o kgona gore o eme nakonyana eo fela o bo o kry-a dijo tsa gao o be o tswa o tsamaya.